Cishe ekuyinto ebaluleke kakhulu lapho nginqume ukuthi iyiphi inkundla engingabhalisa kuyona ukuthi lena nkundla ibe neziyalo zabazali. Okokuqala, yingenxa yokuthi izinto ezibukiswayo kulezi y'nkundla ngesinye isikhathi izinto ezihlosele ukuthi zibukwe abantu asebakhulile ngokweminyaka. Ngako-ke uma kungukuthi ingane encane ingase ikwazi ukuthi ithole ithuba lokuthi ibuke lezi zinto, lokho kungase kuyilimaze noma kulimaze isimo sayo sengqondo, indlela yayo yokucabanga nendlela yokwenza izinto. Ngako-ke ukuthi nginqume ukuthi lena nkundla ibe neziyalo zabazali kuyoba kuwukuthi ngivikela izingane ekutheni zingabuki izinto ezingahle zonakalise indlela yalezo y'ngane yokucabanga.

Ngicabanga ukuthi ikusasa lokubuka amafilimu kubahlinzeki be-TV yesathelayithi kungenzeka libone ukwehla okukhulu kwesabelo sabo semakethe njengoba izinsizakalo zokusakaza ziqhubeka zikhuluma, nabahlinzeki besathelayithi bagxile kokuqukethwe kwe-niche kanye nolwazi olubukhuma lwe-TV okunzima ukuliphindaphinda kumapulathifomu okusakaza. Kuyilapho-ke behlanganisa amandla okusakaza engeziwe eminikelo yabo siqu ukuze bahlale bencintisana.

Ukuthi i-Wi-Fi yesikhumulo sezindiza kufanele ibe yisevisi ekhokhelwayo kwiyindaba eyinkimbinkimbi enezimpikiswano nhlangothi zombili. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ukufinyelela okuyisisekelo ku-Wi-Fi yesikhumulo sezindiza kufanele kube mahhala njengoba kuthathwa njengento edingekayo kubahambi. Kuyilapho ukunikezela ngesigaba se-premium sesevisi esheshayo ethembeke kakhudlwana ngemali ekhokhwayo kungaba yinketho esebenzayo yokungenisa imali yesikhumulo sezindiza.

Kuyinto ebalulekile ukuthi inkundla engikhetha noma enginquma ukubhalisa kuyona inikeze okuqukethwe kwasendaweni engihlala kuyona noma okuqukethwe ngokuqondene neNingizimu Afrika ngezilimi zezwe. Okokuqala, ukuze ngikwazi ukukuqonda noma abantu ababukele bakwazi ukukuqonda lokho okubukelwayo. Okwesibili, ukuze abantu bakwazi ukuqonda noma ukulandelela ukuthi yini eyenzekalayo ezweni abaphila kulona, futhi-ke kube lula ukuthi bakwazi ukukuqonda lokho ngolimi lwezwe noma ngezilimi zezwe. Lena ngenkundla futhi okwenza ukuthi kubaluleke ukuthi inikeze okuqukethwe kwasendaweni ukuthi abantu bazokwazi ukusekela uma kungukuthi khona okuthile abangakwenza ukuze basekele izwe abaphila kulona, okungenzeka mhlambe kuye kwabukiswa kulena nkundla yokubukela.

Uhlelo olukhokhelwa kusengaphambili luba nezindleko zedatha eziphakeme ngegigabhayithi ngayinye uma kuqhathaniswa nohlelo lenkontileka, njengoba izinhlelo zenkontileka ngokuvamile zinikeza idatha enqwabelene ngentengo iyonke ephansi ngenxa yokuzibophezela kwesivumelwano sesikhathi eside. Kuyilapho izinhlelo ezikhokhelwayo kusengaphambili zikuvumela ukuthi ukhokhele idatha njengoba uyisebenzisa ngokuvamile ngezindleko eziphakeme kancane ngeyunithi ngayinye yedatha.

Lapho idatha lami li-expire-a noma liphelelwa yisikhathi, ngiye ngaziziwa ngikhungathekile futhi ngicasukile. Futhi nganginomuzwa wokukukhohliswa ngenxa yokuthi ngikhokhele isevisi engingakwazanga ukuyisebenzisa ngokugcwele njengoba ngingakwazanga ukuyisebenzisa yonke idatha ngaphambi kosuku lokhuphelelwa yisikhathi. Kuye kwabonakala njengemali engiyimoshile futhi kwaholela embonweni ongemuhle ngomhlinzeki weselula.

Izinhlelo zokusebenza ezivame ukusebenzisa idatha eningi zifaka izinsizakalo zokusakaza ividiyo njenge-YouTube, i-Netflix kanye ne-TikTok. Izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Facebook, Instagram ne-Snapchat. Izinhlelo zokusebenza zokusakaza umculo ezifana ne-Spotify, nezinhlelo zokusebenza zokuzulaza njenge-Google Amamephu. Empeleni noma yiluphi uhlelo lokusebenza oluthembele kakhulu ekudlaleni kwevidiyo noma ekubuyekezweni kwezithombe njalo, luzosebenzisa inani elibalulekile ledatha.

Ifomethi engingayisebenzisa kungaba i-sound bites noma ukulunywa komsindo njengoba kwenza umbiko uhehe futhi utholakale ngokunikeza ubufakazi bokuqala kanye nokuhlukanisa imonothomi yombiko omude. Lena fomethi inganikeza ulwazi ngokwenza izindaba zezindaba zomsakazo zibhalwe ngemisho emifushane, elula neqondile ukuze kuqinisekise ukucaca nokukhumbuleka njengoba izethameli zingakwazi, noma zingakwazi ukuhlehla. Kanti-ke ingabandakanya izilaleli noma abalaleli ngokuthi kube nezingxoxo lapho abalaleli bangakwazi ukuthi bashayele ngocingo, noma babhale ezingosini zokuxhumana.